Batho ga ba tlhole ba kgona go reka dilo tse ba di rekang pele ka madi a tshwanetseng ka ntlha ya gore, ditlhwatlhwa di tla di le ko godimo, mme ka nako eo o tlhoka yone data gore o romele tsone diCV tsago ka mafaratlhatlha.

Ke ka dirisa sengwe se se sa bitse madi a mantsi, se tsayana go e khutshwane mme se na le boleng jo bo siameng, ke sa tlhopha ka gonne ditlhwatlhwa tse di kwa tlase ba di bapisiwa le tse dingw, e mme boleng jwa sone bo ntse bo le botoka.

Thekenoloji ya five G e ka fetola matshelo a batho ba bantsi ka gonne, batho segompienong jaana re batla mosebetsi kgotsa yone tiro ka inthanete, mme e ka thusa rona batho ba e le gore re batlana le o ne mosebetsi, mme ditšhono tse di ka nnang teng e ka e ka fa batho ba bangwe ba e le goreng ga ba kgone go reka yone data ka nako tsena mo mafaratlhatlheng.

Ke ka mo bontsha gore, kwa lebetleleng ga o reka data ba ntsha dinomoro tse e le goreng wena o tshwanetse wa di tsenya mo founung, mme morago wa light-a yone data ya gago, wa ya kwa mafaratlhatlheng a a farologaneng go bua le ditsala le balosika.

Ee, megala e botlhajana ka gore e thusa baithuti go batla tshedimosetso e itseng le go fitlhelela di App tse di farologaneng tse di botlhajana.

E ama dithuto tse di kgolwane ka mefuta e farologaneng ka gonne, gape e tshameka karolo e botlhokwa ka go thusa baithuti fa ba sa tlhaloganye tirogae e nngwe.

Segompienong jaana, technology e tlile ka di App tse di farologaneng, tse e le goreng di thusa baithuti fa ba sa tlhaloganye sengwe, ebile go ya ka nna ke nagana gore di na le tsela e e le goreng e ba tswela mosola ka yone.

Mo kgweding e fitileng ke rekile data ya six GB, ke dirisitse go ya inthaneteng, go sheba di video mo YouTube, le go romela melaetsa ka WhatsApp. Ke dirisitse lobaka lwa beke di le pedi le beke e le nngwe fela ka gonne ke dirisa data fela ke se mo gae. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele dilo tse di latelang, mokgwa wa go dirisa data ka o ne, tekanyo ya data, lebaka la paka, ao batla data ya kgwedi yotlhe kapa ya letsatsi, le theko kakanyo ya banka.

Ke rata go nna le data ya gigabyte di le lesome mo kgweding, tekanyo eo e ka nna go go kgontsha go dira dilo tsa motheo, go ya inthaneteng, go romela message, go shebelela di video kwa YouTube bogautshwane, go dirisa di App tsa go dumedisa ka gonne ke sena madi a mantsi, ke ka lebaka leo ke ratang data e na le pako e khutshwane, data e setseng mo kgweding e fitileng e ka oketsega mo kgweding e e tlang, ke rata gore isiwe kwa ngwageng o mošwa kgatlhanong le go fela letsatsi la bofelo ka kgwedi.

ke reka data e nnye. Dirisa data ka bokgoni, dirisa Wi-Fi. Go boloka data ya gago gore e sepele ka bonako, laola di-app tse o di dirisang, shebelela di video tse di khutshwane tse ko data e kwa tlase, oketsa data ka nako, itekanyetse.

Kwa lebenkeleng ke rata go reka data ka nepagalo. Mokgwa wa go reka data, go reka data pakete ya data jaaka one GB, two GB e o e dirisang mo inthaneteng. Mokgwa wa go reka data, go reka data o reka airtime o bo o fetelela go nna data, mokgwa ono o duela madi a mantsi thata go feta go reka data ka nepagalo, ka jalo, ke rata go reka data ka gonne theko e ko tlase, go se robege go direga ka bonako, go boloka madi o tshwanetse go tlisa data e nnye fela mo kgweding, mme o seke wa dirisa mowa wa go fetolela, bapisa theko ya GB mo data-eng le ya mowa.